Bethuna bendicela njengonondyebo wenu westokfela ukuba kule inyanga andinayo imali yokubetha, So ke ngoku ndiyacela ke ngoku lo uzawube uyabethelwa ngoku naye ke uyawusuke nxana ke ngoku iyitheni yam, asuke naye ke angandibetheli. Ngenxa ye meko wethu andinayongo. Ndiye ndachanakala zizinto ezinintsi nezinto zabantwana besikolo, ayikhange ndikwazi ke ngoku ukuba nayo lena ke ngoku ke imali yobetha apha kwistokfela esi. Ndiyaxolisa bethunana bafazi. Noko kwinyanga ezayo ndawukwenza kakuhle.

Ingaba uzawukwazi na ukuyibhatala le mali? Ngoba kaloku wena ungulo ungaphangeli ungenayo imali. Ngoku ke ngoku uzawukwazi na ukuyibuyisa kwangethuba? Ngoba kaloku ndizawukuyidinga apha ekupheleni kwenyanga loo mali.

Eyona nto iye ibe lula kuyokuvula iakhawunti yebhanki kukwenza ngeintanethi ngoba kaloku yona awudingi uyoma kwityhu yasebhanki, uzofika iyityhu ende. Yona nje ifunisa uzithengele idatha yakho and then ke ngoku wenze, akho need ude ufole uthini. Uba nje yona unedatha kugqitywe.

Le iakhawunti yona yetshekhi yahluke ngento yokokuba yona ayifani nale yokonga ngoba le yokonga yona kulapho imali yakho uye uyivalele ungakwazi ukuyithatha ungenzanga isicelo phaa phakathi ebhankini. Kanti yona le yetshekhi kulapho imali yakho uyikhupha nanini na yona uyifunayo, yona le yetshekhi ayifani nale yokonga. Le yokonga uye uthi uze uyifumane yona uyongena phaa ebhankini uyokuxela unobangela uba khutheni uyifuna nje le mali uyifunayo. Yohluke kanjalo ke.

I-tax free savings account ndicinga ukuba kulapho imali le idla ngotsalwa phaa kwi-tax iye iseyiveke phayana. Kuye kuthi ke ngoku nxana sele uyekile ke ngoku usebenza, kulapho ngoku laa mali uye uyifumane as i-UIF yakho. Xa usele ugqibile uphangela iye ibe ibe yile mos ubutsalwa, ibitsalwa ngoku ubuphangela. So xa sele uyekile ke ngoku ukuphangela iye yiyo ke ngoku le uye uyifumane as laa UIF.